Dilo tse di botlhokwa tse o tla di tlhokang go itshimololela tshingwana mo lelapeng e ka ba mmu o matute, diforoko le tsone digawe le dipeke. Mme mo tshingwaneng ya gago o ka jala ditapole, digwete, lephutsi, khabitšhe le sone spinach.

Go lemiwa ga rooibos go thusa go sirelediwa tikologo gore batho ba nwe rooibos, hobane rooibos o ke tee e maleba e e siametseng mebele ya rona.

Dijo tse di botlhokwa thata tseo tsa tse di botlhokwa thata e ka tswa e le khabitšhe, bo ditapole, di-spinach.

Dilo tse o tshwanetseng go di itse pele o ka jala rooibos-o kwa temothuong ya gago ke gore o itse botlhokwa ba rooibos, le gore ga o jala rooibos wa gago o tshwanetse o e jale mo mmung o o ntseng jang, le gore botlhokwa ba rooibos mo mmeleng wa gago e ka tswa e le eng le gore e thusa ka eng mo mmeleng wa gago.

Rooibos-o mo mmeleng wa motho e ka go thusa gore monagano wa gago o phele o le kwa tlase, gore mebele ya gago o dule o itekanetse jaaka malwetse a mantsi a a tsenngwang ke bagolo a go tshwana le bo sukiri e ntsi, ka sukiri ya mogolo ebe kwa tlase le monagano o montsi mo tlhaloganyong.

Ditsela tse dišwa tse rooibos e di dirisang mo dijong le intlafatsa le mo madirelong a mangwe, ba dirile dilo tse dintsi go tshwana le bo sesepa tsa go tlola mo matlhong le tsa go godisa meriri.

Ke ditsela tse fe tse dišwa tse merogo e dirisiwang ka tsone mo dilong tse di nang le boleng jo bo oketsegileng tse di jaaka matute a merogo kgotsa dijo tse di gatseditsweng? Dilo tse dišwa tse merogo e dirisiwang ka tsone mo dilong tse di nang le boleng jo bo okeditsweng jaaka matute le merogo kgotsa dijo tse di gatseditsweng e ka tswa e le go dirisa merogo go ka dira di salad, go di apaya, go ka muna metsi a teng go ka tswa di dirisa mo mmeleng wa gago.

Ke ne ke tla reka beetroot-e, gonne beetroot-e e oketsa madi mo mmeleng ga mmogo le yone cabbage, hobane khabetšhe e re fa dikotla mo mmeleng wa rona.

Kgolo ya thekenoloji e ama kgwebo ya maungo thata, gonne go feleletsa go nna le dilo tse e leng gore thekenoloji e itirela tsone, mme thekenoloji e feleletsa e bolaya temothuo le dikgwebo ya maungo a fapaneng.

A bosa a a farologaneng le mafelo a a farologaneng a ama maungo a jalwang mo polasing, hobane fa maemo a bosa a tla a fetoga a bolaya maungo a e leng gore a tshwanetse a kotulwe ka nako ya teng.

Maungo ga a na seabe sepe mo boitekanelong jwa motho, hobane maungo a tshwana fela le merogo a re fa dikotla mo mmeleng wa rona.

Maungo ga ana seabe sepe mo tshegetseng ikonomi ya Aforika Borwa, gonne maungo ke selo se e leng gore re se fitlhetse se ntse se le teng mo Aforika Borwa mme ebile ke selo se e leng gore ra go boa gape re se tlogele mo ikonoming ya Aforika Borwa hobane maungo ke selo se e leng gore, se re fa dikotla a gareng ga mmele a rona, mme ebile se re thusa ka dilo di le dintsi tse e leng gore balwetse jwalo jwalo.

Maungo mo nakong ya gompieno ke selo se e leng gore o ka kgona go se tlhakanya le merogo wa dira ngatana e le nngwe, wa dira selo se ba se bitsang gore ke seno tsididi wa nwa wa ba le dikotla.

Merogo ke dijo tse e leng gore dijadilwe go tswa mo mmung, tse di na leng dikotla tse di le gore mmu wa teng lone tshwantse go jala morogo mongwe kapa merogo mongwe o bo o lebelela maemo a mmu wa gago, gore e kgona go nna le matute matute a e leng gore ga a tlhokang mo mmeleng wa rona.

Ke akanya gore bangwe ba ratang go nwa rooibos ba e nwela gore ke rooibos e e botoka go na le tee, go nne tee e ka tswa e tshwarisa bangwe malwetse a a ritseng jaaka bo di-high blood.